Izindlela zokuhlukanisa imigqa ezihloliwe kungaba ukusetshenziswa kwamafosholo kwamapiki, futhi kwamaharika ukuze ukwazi-ke ukususa ukungcola emhlabeni futhi ungakhona ukuthi usebenzise igeja ukuze uphendule umhlabathi. Okokugcina ungakwazi-ke ukuthi uphule izingqayimba ze-hard pan enhlabathini ukuze kuzokwazi ukuthuthukisa ukugeleza kwamanzi nokuthi ungenise umoya emhlabeni.

Umlimi ulima ngesandla ungalandela lezi zindlela ukuze-ke ube nempumelelo yakho ekuvuneni. Ungasebenzisa-ke izimbewu zakho ngokuthi uzisakaze ngokungahleliwe phezu komhlaba noma ngesandla, okanye ungathatha imbewu uyifake emgodini emincane eyenziwe emhlabathini bese uyimboza-ke ngenhlabathi. Okokugcina ungathatha-ke imbewu zakho ngesandla, uyithathe ngayinye ngayinye wenze izimbobo kanye kanye uzifake lapho uzitshale bese uphinda-ke umboza-ke zona ngenhlabathi.

Ukuthi ekuqaleni kwakhe kokutshala uZanele wafunda ukuthi-ke abe nesineke ngoba ukutshala-ke noma ukulima kufuna ukuthi ube nesineke, ungathathi izinto ngamawala, futhi ufuna ukuthi ube nothando for into oyenzayo. So ngiyacabanga ukuthi-ke loku kwamsiza kakhulu ekutheni abe nesineke ngemizwa yakhe, nokuthi azithande-ke kangcono.

Ukusekelwa ephepheni kungadizayinwa ngendlela yokuthi mhlampe umdizayini agxile ekusebenziseni izinto ezingathuthukisa ukugaywa kwabusha noma ukunciphisa isisindo kanye nokukhishwa kwe-carbon, kanye nokunciphisa umthelela wokuphela kwempilo. Ngiyacabanga ukuthi-ke lokhu kungahlanganisa ukubeka phambili izinsiza ezivuselelekayo njengokhuni oluvela emasimini, noma ukusebenzisa izinto ezigaywe kabusha kanye nokunciphisa izingxenye zepulastikhi ukuze kuthuthukiswe iphrofayili yendawo yonke ukupakishwa.

Kuyiqiniso ukuthi-ke namuhla abantu abaningi banqanyulwe ezintweni ezokulima noma ezemvelo ikakhulukazi ngoba ukufudukela emadolobheni kukhuthaza abantu ukuthi bashiye imiphakathi yabo yasemakhaya yabona. Okuphinde kukwenzeke ukuthi-ke kube nomthelela kubasebenzi bezomlimo kanye nokuxhumana kwabo nomhlaba, futhi izindlela zokuphila zesimanjemanje zivame ukubeka phambilini ukunethezeka, isivivini, kanye nokufinyelela ekudleni okunhlobo nhlobo. Okungase kusibeke ukuba ekubalekeleni ukuqonda ukuthi ukudla kuvela kuphi.

Ekukhulunywa ngaye, angakhona ukuthi atshale iy'tshalo ezifana namabele, unyaluthi, ubhatata noma ama-legumes, futhi-ke angakwazi ukuthi athuthukise ukugcina kwamanzi ngey'ndlela ezifana ne-drip irrigation lapho-ke indlela yokuletha amanzi ngqo ezimpandeni zezitshalo, futhi-ke anciphisa ukungcola kwamanzi, noma angasebenzisa i-process ebayibiza nge-mulching. Lapho kumbozwa khona umhlabathi ngama-organic matters ukuze ugcine umswakamo futhi unciphise ukuthamuka.

Izimo zezulu ezimbi njengemvula enkulu ukushisa kakhulu noma umoya onamandla, zingabambezela noma ziphazamise umsebenzi wokuvuna. Izimo ezimanzi zingenza inhlabathi ibe nodaka kakhulu uma iqathaniswa nemishini. Kuyilapho-ke ukushisa okukhulu kungabangela izitshalo ukuthi zome ngaphambilini kwesikhathi. Izitshalo ezehlukene zinezikhathi zokuvuthwa ezihlukene. Izindlela zokuvuna kanye nokuzwela isimo sezulu, isibonelo-ke kungaba ukuthi imfino enenhlamvu idinga umswakama ophezulu ngesikhathi sokugcinwa, kanti u-anyanisi udinga indawo eyomile. Amanani ezimakhethe ashintshashintshayo kanye nesidingo sokuhlangabeza namazinga athile ekhwalithi, kungaba nomthelela esikhathini nezindlela zokuvuna. Abalimi kungase kudingeke balungise amasu abo obuvuna ukuze baqiniseke ukuthi izitshalo zabo ziyahlangabezana nezidingo zemakhethe.

indlela ongabalekela ukuthi ukudla kungamosheki, kodwa-ke singazama ukuthi sikhuphule-ke ukuthi ukudla okuseshophini kusheshe kuhambe noma ukuthi phambilini kokuthi ukudla kuzomosheka kuphiwe kuma-charity homes, sihambise ukudla kuma-charity homes phambilini kokuthi kumosheke, noma si-donate-e kogogo noma emphakathini nje.

Ukukhulisa ukudla endlini kunikeza izinzuzo ezifana nokulawula kwemvelo okunembile, isivuno esithe xaxa, kanye nokuncipha kokusetshenziswa kwezibulala zinambuzane, kodwa futhi kuveza izinselele ezifana nezindleko eziphezulu zokuqala kanye nokusetshenziswa kwamandla.

Ukudla okupakishwe ezintweni ezisekelwe ephepheni ngezinye izikhathi kungase kusibangele izinkinga ngenxa yezinto ezisetshenzisiwe ephepheni ngokwalo, noma izithasiselo ezingezwe ephepheni zemisebenzi ethile efana nokumelana nomswakama noma ukuvala ukushisa. Kuyilapho-ke ukupakisha okusekelwe ephepheni ngokuvamile kubhekwa njengokuvumelana nemvelo. Kubalulekile ukuqaphela ubungozi bezempilo obungabakhona obuhlobene nezinto ezithile ezisetshenzisiwe lapho kuqhikizwa nokwelashwa kwephepha.

Ngokuqabanga kwami, kuyiqiniso ukuthi-ke lezi zindawo zokudlela zepulazi ukuya etafuleni ngokuvamile, zinazo izithiyo ezimbalwa okufaneke ukuthi zinqobe kunezinye izindawo zokudlela. Ezimweni eziningi, lokhu kusho ukuthi i-menu yendawo yokudlela ye-farm-to-table cishe izoshintshana ngezinkathi zonyaka. Inzuzo-ke ongayithola lapho udla khona ku-farm-to-table azipheli futhi zifana nokujabulela ukudla okusha, ukudla izithaka zomvelo, ukudla okunomsoqo kakhulu, futhi-ke ungathola ithuba lokuthi i-menu yakho ishintshashintshane ngezinkathi zonyaka.

Ukusebenzisa isayensi ukulungisa ukudla ikakhulukazi ngobubunjiniyela bezakhi zofuzo noma ukucutshungulwa okubanzi, kunezingqinamba ezimbalwa ezingase zibe khona okuhlanganisa ukungezwani komzimba. Izingozi zempilo ezingaba khona njengokumelana nama-antibiotic nemiphumela engahlosile yekhwalithi yokudla nendawo ezungezile. Okunye okungalungi kungaba ukungezwani komzimba, izingozi zezempilo. Ukukhathazeka okuyinhloso kukhona mayelana nemiphumela yesikhathi eside yokudla ukudla okushintshwe izakhi zofuzo. Okuhlanganisa iy'ngozi-ke ezingaba khona zokungazwelani ngama-antibiotics kanye nomdlavuza.